Kuya kwanyanzeleka ndiyokwenza imalimboleko ukuze ndigqibezele izifundo zam kumabanga aphezulu ngenxa yezi zizathu zilandelayo. Ifemeli yam ibingakwazi ukubhatala izifundo zam ngenxa yentswelangqesho, ngelishwa khange ndithathwe kwisibonelelo sesikolo. Ukuthatha esi sigqibo khange kube lula kodwa ndibone kunyanzelekile ukuphumeza amaphupho endinawo, kwaye ngenxa yemali ephantsi endiza kuyibhatala nyanga nanyanga kubuncinane endinabo ndiye ndakwazi ukuthatha le malimboleko ukuncedisana nezifundo zam.

Ukuqala iqumrhu lokugcina imali kudinga umkhokeli onguye nemiqathango ecacileyo ukwenzela impumelelo yeli qumrhu. Kubalulekile umisa umgaqo nohlelo lweentlanganiso, ulonyulo lwamalungu aphambili kunye nogcina iinkcukacha elusedidini eliphezulu. Amalungu makangadluli kumashumi amabini.

Xa umntu ethenga imoto esele isebenzile zininzi izinto ekufuneka anike ingqalelo kuzo. Ukuyijonga umphakathi nomphandle wayo kubalulekile, izinto ezinjengengesimo sebhodi yayo, umbala wayo, amavili, izipili kunye nezitulo. Ucwaningo lobuxhakaxhaka bemoto, iinto ezinjengesimo senjini nojongo lweoyile engutranzimishini, kujongwe neziqhoboshi indlela ezisebenza ngayo. Ukuzivelela zonke ezi nkalo zingentla zenza kube lula ukuthatha isigqibo sokuthenga imoto.

Hayi, umbolekisi wemali ongekho semthethweni akanalo ilungelo lokugrogrisa umntu xa engakwazi ukubhatala imali ebeyithathile. Unobangela, ukushushumbisa ngemali engekho mthethweni kulityala, ikhona imigaqo nemithetho eye ikhusele umboleki lowo wemali. Akhona amanyathelo ekufanele athathwe ngumntu ofumana izigrogriso ezinjengoqhagamshelwano necandelo lamapolisa ucela ukhuseleko, ushicilele phantsi lonke unxulubelwano ebelukhona, ucele uncedo kubabolekisi abasemthethweni ngezezimali.

Bendiza kuphathwa luxinzelelo lwengqondo ngoba kunzima ukuqonda imiqathango nemimiselo. Bendiza kuba nokudinwa, umsindo kunye noloyiko ukungena kwesi sigqibo kuba ndingenalo ulwazi oluphangaleleyo ngale nkqubo, kodwa ngokucela ukucaciselwa ngenkxaso kubasebenzi bebhanka bekuzawuba lula.

Nyana wam, zininzi izinto ekumele uzijongile ngaphandle kwemali oza kuyibhatala phambili. Zikhona ezinye iindleko ezifana notshintsho lomnini wendlu isiziswa kuwe, ucwaningo lokujonga isimo sendlu, ibe ziindleko zenyanga nanyanga ebalelwa kwiminyaka elishumi elinesihlanu ukuya kumashumi amathathu.

Ngokukhawuleza ndingangena ngaphakathi kwisebe lebhanki leyo ndicele uvalo lwekhadi ukunqanda ukhupho lwemali ngaphandle kwemvume yam, ugcine isiliphu, ubhale phantsi ideyithi yesiganeko nexesha.

Ukuba nomasingcwabane kubalulekile kuba kuye kuqoqoshe zonke iindleko zomngcwabo ethi yehlise umthwalo kobathandayo, kukhusela nokuzibona usematyaleni ungacinganga. Yehlisa uxinzelelo lwengqondo kubantu obathandayo ngamaxesha obunzima.